Mafelong a selemo, o tla fumana bo malome, bo rakgadi, bo mmangwane, ba tlisa bana hore ba tlo tjhaka. Empa o tla fumana o se na dijo, ke moo hee mokgatlo ona o tla kenang teng. Mokgatlo wa rona, ka tjhelete eo e re tlabeng re e beile selemo kaofela, re tla e nka ha selemo se fela, re reke dijo. E mong le mong o tla thola dijo tsa hae, mme sena se ka thusa hore bana ba je ka tlung, mme o seke wa itshetjha ka pokothong, ka tjhelete eo o tla beng o se na yona ka nako eo.

Ke nahana hore dikgwebo tsa matjhonisa ha di molaong, hobane ha hona dipampiri tseo batho ba di sign-ang ho bontsha hore ba kadima tjhelete. Tjhelete ena e kadingwa fela ka molomo motho wa o bolella hore ke kadima tjhelete, empa ha e ngolwe fatshe. Ke nahana Mmuso o ka etsa hore kgwebo ya bo matjhonisa e be molaong, e ba etsetse dipampiri ba kgone ho kadima batho tjhelete jwalo ka dibanka.

Ke dula ke fumana insurance ena e tummeng e bitswang Clientele, e bapatswa hohle, haholo setsing sa mabenkele, le mona di television-eng ke dula ke e bona, ha ho moo e leng siko teng.

Dumela mme, hore o bule account-e ya savings, o lokela ho kena ho banking app ya hao, o lokela ho ya ho add savings account, ha o qeta ho ya moo, o tla lahlela tjhelete e itseng ka moo savings account ya hao hore o tle o qale ho e bula.

Dumela Ntate, rona re le ba Tseke Funeral Parlour, re fana ka tshireletso ya lefu, ha fela motho a nkile kgwedi tse tharo a ntse a patala, empa ha o so qete kgwedi tse tharo, ha o no kgona ho fumana tjhelete. Lebaka ke hobane, batho ba bang ba nka tshireletso ya lefu motho a se a ntse a kula, ka hoo ha ho no kgonahala hore o be o patetse tjhelete e itseng

Ke butse Life Insurance, mme ke batla tjhelete ya ka e arolwe ka koto tse tharo. Mme wa ka a thole di peresente tse mashome a mane, bana ba ka ba thole di peresente tse mashome a mararo, e mong hape le yena a thole di peresente tse mashome a mararo. Bana ba ka ke batla ba fumane tjhelete ena ha ba se ba le dilemo tse mashome a mabedi a motso o mong. Lebaka ke hore ba tla be se ba na le tsebo ya tjhelete, ba tseba le ho e hlokomela.

Dumela manager-ra, ha kea thabela tshebeletso ya lona ho hang. Kene ke e poloketse tjhelete e ka bang di-million-e tse tsheletseng, empa hona jwale ke a e hloka tjhelete ena, ke lo haha ntlo, empa le mpolella hore, ke na le di-bank charges tsa million, ha ke utlwisisi hore hobaneng di-bank charges tseo di ka ba hodimo ha ka lekalekale, ke kopa tlhalosetso hobane hake utlwisisi ho hang, ebile ha ke a thaba.

Motswalle wa ka, o lokela ho bula karete ya sekoloto, karete ena e tlo o thusa hore ha ele hore ha ona tjhelete o fumane dintho tseo o di batlang, mme o patale hanyane hanyane ka dikgwedi.

Dumela manejara wa Capitec, Hona le motho a hutseng makgolo a mahlano ka hara account ya ka ya Capitec. E bontsha e ne e le ka shopong ya Shoprite, empa nna ne ke se ka mono. Ke batla tlhlalosetso hona jwale.

Dumela agent. Ke na le bothata bo boholo ke qakehile mme hake tsebe ke etse jwang. Malapa a mangata a sokola ha ba tlameha ba pate motho wa bona, empa ha ke batle seo se etsahale ho nna. Ke kopa o njwetse hore ke dife dintho tse nka di etsang hore mpe ke bule insurance company-eng ena ya lona.